Inganekwane eseke ngayizwa ile yokuthi uma iy'nkampani zitshengisa ngemikhiqizo yabo, ile mkhiqizo le yokuthi bakwazi ukuthi umuntu mayisebenzisa imikhiqizo yabo, uma beyisebenzisa bayakwazi ukuthi baqede zonke izifo ezisemzimbeni kungakapheli ngisho isonto beyisebenzisile noma laba abasuke befuna ukwenza ukuthi imzimba yabo yehle nabo nakhona basebenzisa isikhangiso esikanjalo ukuthi uma beyisebenzisa uma kuphela isonto noma inyanga, umehluko bazowubona kanti kusuke kwamampunge lokho isayensi yona ithi kumele uy'vocavoce uphinde udle izinto ezinomsoco ukuze uphile.

Izikole eziningi zamanje seziyakwazi ukuthi zibhekane nosizo lokuqala uma omunye wabafundi babo ubhekene nenkinga yesimo sempilo yabo njengokuthi mhlampe uke umfundi waquleka esikoleni sebeyakwazi ukuthi umuntu okanjalo bamsize kanjani ukuze athole usizo lwakhe lokuqala futhi bakwazi ukuthi basheshe bamsize ukuze makuwukuthi makufika hlampe imoto le uyey'guli, phecelezi i-ambulensi meyifika ifike eselitholile nomfundi noma uthisha lo osuke ebhekane nesimo sempilo yakhe ngaleso sikhathi, ukuthi athole ukusizakala kokuqala kahle.

Kubalulekile ukuthi abantu abadala bagome ngoba impilo yabo isuke ibuthaka futhi isimo sabo suke singekho kahle ngoba sebebadala. Yikho ngisho ukuthi ukugonywa kubalulekile kubona ukuze kugweme ukuthi bangagcini sebegula kakhulu ukuthi abagonywanga kumele bagonywe ukuze impilo yabo iqhubeke ibe yinde, ibe yinhle.

Kungakuhle ukuthi kube khona indlela yokuthi bona laba abakhubazekile abangakwazi ukuba bahambe baye emtholampilo, kube khona uhlelo lokuthi bahanjelwe lapho besuke behlala khona. Lokho kungaba kuhle kakhulu ngoba kuzokwazi ukuthi bavakashe kuzo zonke iy'ndawo lapho kukhona khona abantu abakhubazekile ukuze bathole imigomo. Lokho kuzotshengisa ukuthi ngeke kube khona osalayo engagonyiwe ukuze impilo kusinde wonke umuntu waseNingizimu Afrika noma ezweni lonke lonkana.

Kungakuhle ukuthi imitholampilo le engomahambanendlwane bake bavakashele ey'ndaweni ey'semaphandleni, lapho usizo abaludinga khona kakhulu baphinde futhi bahambele ney'kole kakhulu ngoba manje iy'ngane ay'sakwazi ukuthi y'qede isikole zingakhulelwanga, lokho ukuba bahambele ey'ndaweni njengey'kole. Lokho kungasiza ukuthi iy'ngane zithole usizo lokuthi zikwazi ukuvula ikhadi lokuhlela umndeni bangay'tholi sebethole abantwana besase sikoleni nalabo abase emakhaya nabo ey'ndaweni ezingaphandle bathole usizo futhi ngoba imitholampilo ikude kakhulu kunabo.

Kukhona amakhambi eseke ngawasebenzisa kudala ayengisiza ukuba ngisuse zonke iy'londa ezasemzimbeni wami. Langisiza kakhulu lowo muthi ekuthiwa uDopa ngoba kuyimanje angisenazo iy'londa futhi nomzimba wami usumuhle, wasusa wonke ubuhlungu engangibuza ngoba nganginey'londa umzimba wonke. Lo muthi loyo ngawuthola kumakhemesi atholakale eThekwini. Khona nje abantu abantu ababelaphi engingabathola khona bangithakela wona lo muthi loyo ngakwazi ukuthi uma ngiwusebenzisa ngawubilisa ngawuphuza, ngaphinde ngaqhuma ngawo. Wangisiza kakhulu uDopa.

Esigamekweni lapho kukhona akade kushayisane imoto, isimo besisibi kakhulu, kodwa ngizamile ukuba abantu ade belimele, ngibasindise ukuze bathole usizo lwabo lokuqala. Into engifike ngayenza ngifike sasiza labo abalimele kakhulu, sabasusa ey'motweni lapho kade ade bebambekile khona ngaphakathi emotweni sabasusa sababeka eceleni. Bonke abantu ade belimele ukuze bathole usizo lokuqala. Saphinda futhi sabanikeza nethemba ukuba usizo lokuya esibhedlela baluzothola maduzane ikone okufike ngakwenza lapho esigamekweni ngabanikeza ithemba lokuba bezophila.

Kunzima ukusebenza esimeni esinjalo sokuthi kwesinye isikhathi ugesi ubuye uhambe ngoba amanye amaklayenti asuke ethembele kuwena ukuba bathole ukuxhumana ngoba isimo esikanjalo senza amanye amabhizinisi aphelelwe amakhasimende. Mina engakwenza nje ukuthi ngithole elinye ecebo lokuba uma ugesi uhambile, sisebenzise into ekuthiwa i-generator, okuyiyona ukuthi uma ugesi uhamba sikwazi ukuthi siqhubeke nomsebenzi, ukuze abantu bakwazi ukuthi basithole ukuze iqhubeke impilo. Kuhle ngalokho ukuthi i-generator sinayo lapha kwinkampani yethu.

Ngibona isebenza kakhulu mina le mikhankaso ngoba iyafundisa ukuthi impilo yakho isuke engaphilile. Uma usuke usu nalesi sifo, kuyaphileka. Yikho abantu abaningi sebazi ukuthi umake bathole ukuthi banalesi sifo bayakwazi ukuthi baqale imishanguzo yabo ngoba nabo osonhlalakahle onesi bayakwazi ukuthi bakufundisiwe kahle, bakuqondisise kahle ukuba kubaluleke kangakanani ukuthi uthathe imishanguzo ngaleso sikhathi, uma uqeda kuthola ukuthi unesifo lesi sengculaza kuphinde futhi nesibalo sabantu abafayo noma babulawe isona lesi sifo sesehle kakhulu ngoba abantu sebeyazi ukuthi bafundisekile ngalesi sifo ukuthi kuyaphileka ngaso.

Ngicabanga ukuthi indlela abanye abantu abasuke bakhuliswe ngayo nokuthi emakhaya abo yikuphi abakholelwa kukho ngoba abanye bayakholelwa emithini yesintu ukuthi iyabasebenzela futhi ibasebenzele, abanye babone ukuthi imithi yesimanje ayibasebenzeli abanye ibasebenzele. Kuya ngokuthi ikuphi wena njengomuntu siqu ukholelwa kukuphi ngoba ikona okukusebenzelayo mokho osuke ukukholelwa kukona. Ngiyacabanga ikona abantu abay'khethelayo ukuthi ikuphi, okuzobasebenzela ukuze impilo yabo iqhubeke.